Dumelang ba leloko. Ke ne ke ronngoe ke ntate wa palesa a re o kopa ke fetise molaetsa wa hore ka la di fourteen tsa Mmesa. Ho tla be ho na le mokete wa ho leboha hore moradi wa hae o thotse mosebetsi, o kopa le tleng le tlo keteka mokete ona le yena. Hodima moo o kopa le apareng diaparo tsa setso, ka leboha.

Dijo tsa setso tse ke di thabelang haholo ke mala le mantwana ka bohobe, ke di thabela haholo hobane. Di nghopotsa hae, di nghopotsa kwana hae, re dutse mollong le bana beso di kgaitsedi tsa ka. Re qoqa ho jewa ho le monate.

Ee eo ke nnete hore ha motho a sa atleile, o tla tlamela hore a tswe ka lekeishene. Hore a kgone ho bona, le ho thusa mo a tswang teng. E nngwe e etsang hore batho ba tswe ke hore batho ba na le mona ha o so atlehile, ba tla leka ka hohle ho o amoha tseo atlehileng tsona. Jwale ha o le jwalo. Bongata ba batho ba bona ho le molemo hore ba tswe ka lekeishene ba phele betere.

Ditjhaba tse ding ha di etetse Afrika Borwa, di thabela dijo tsa rona haholo hobane mafatsheng a ba hlahang ho ona. Ha ba di fumane dijo tse leng hore re na le tsona kapa ra di pheha. Hole jwalo e ba ruta haholo ka setjhaba sa rona le dijo tsa rona.